Taba ya hore batho ba mahaeng ha ba thole thuso ya mmuso ka potlako ha ho na le dikotsi tse batlang tshebeletso ya tshohanyetso e nkutlwisa bohloko haholo hobane o thola hore le boemo bo e leng hore bo ka bo bo ile ba qobuwa bo qetelletse bo sa qobuwa ka lebaka la nako eo mmuso o e nkileng ho tla ka thuso ho tla thusetsa mona mahaeng. Empa ditoropong ba kgona ho potlaka mme sena ho ya ka nna ke bona ha e le kgethollo e seng hantle ho hang hobane re le batho kaofela re na le bokgoni re na le bokgoni bo lekanang ho sa kgathalle hore re dula kae.

Kgotsong le kae nna ke le ana ha kea thabela taba ya hore clinic e tsamayang ha ena meriana kajeno, mme ra tshepiswa hore re tla e fumana kgwedi e tlang. Boholo ba batho ba baholo mona mahaeng ke batho ba nwang dipidisi tse hlokahalang hore ba di nwe letsatsi le letsatsi jwalo ka batho ba nang le kgatello ya madi ba tlametse ho nka dipidisi letsatsi le letsatsi. Ha hona motho ya thabileng ka hare ho setjhaba. Tsatsing la kajeno ke buwa tjena batho ba neng ba emetse moriana ha ba thaba ho hang hobane ho tloba thata ho bona hore ba fihlelle kgweding e tlang ka ha maphelo a bona a sa tsitsa ntle le dipidisi tseo.

Batho ba nang le bokowa ke dumela hore ha ho sa kgathalatsehe hore ke tla be ke tatile ka hole ho kae hore ke tle ke kgone ho thola tjhelete bankeng ho latela boemo ba bophelo mme ba e tholang, ba leng ho bona nka mo dumella hore a fete ha ke thola hore ke tatile, empa o teng nyalaneng o tlameha hore a thole thuso hobane ke dumela hore hang feela ha ke qeta ho ntsha tjhelete bankeng, nka nna ka potlakela moo ke neng ke lebile teng.

Ke ka lebaka la hobane batho ba baholo ba etsa thobalano ekare ke thohako kapa sephiri ha ba kgone ho buwa le bana ba bona mme ba ba rute ditsela tseo ba ka itshireletsang ka tsona hore ba se ke be ba ithola e le bakgatjhane. Empa ho thobalano e ne e sa etsuwa sephiri bana ba dulang mahaeng ba ne ba tlo tseba hore ha ke se kena le dilemo tse itseng, mme ke se ke kena dinthong tsa dithobalano. Ke ka tsamaya ka ya tleliniking ka lo sebedisa dithibela pelehi hore ke tle ke kgone ho qeta sekolo ke sena ngwana.

Mmuso wa selehae o tlameha ho etsa bonnete ba hore motho e mong le e mong ya fuweng mosebetsi a se ke be a etsa mesebetsi e mengata. Ha hona le motho a hlahlobang a hlahlobe feela mme a nehelanang ka meriana a nehelane ka meriana. Hobane sena se tlo etsa hore di clinic ho se ke ha ba na le tshitiso ho hang mme ho tlo bolokela batho ba bangata nako e tla re ka nako eo clinic e kwalwang ho tlabe ho thusitswe batho ba bangata haholo.

Mmuso wa rona o tlameha ho etsa bonnete ba hore o nka lenane la batho ba mangolo a dithuto tsa bongaka, ba dutseng hae ba sa sebetseng hore e tle e re ha o hlaha sebaka sa mosebetsi ka hare ho ditleliniki le dipetlele tsa rona ho uwe lenaneo leo mme mosebetsi o fuwe batho ba nang le tsebo ya mosebetsi, ba nang le boiphihlelo ho tsa bongaka.

Ho tloha kajeno, o tlameha ho etsa bonnete ba hore thobalano o etsa e bolokehileng. Dijo o ja tse matlafetseng ka dinako tsohle ha o thusa motho ya tswang madi etsa bonnete ba hore o rwetse dikgohlopo tsa matsoho hore madi a hae a se ke a kena mo wena.

Ho ya ka nna ke dumela hore matsholo a hlokomedisang banna ka tsa bophelo bo botle ha mangata hakalo le ha o kena ditleliniking le dipetleleng tsa rona ditshwantsho tse bapatsang tsa bophelo bo botle ha e se bana ke bomme, ke dumela hore lefapha la rona la tsa bophelo le ka etsa bonnete ba hore tlhokomediso ya tsa bophelo bo botle ho banna e molemo haholo ka ho bapatsa dinepe tsa motho wa ntate a itlhokomelang ho etsa bonnete ba hore ba etsa matsholo a dikopano moo ho buuwang ka tsa bophelo bo botle haholoholo tse shebaneng le motho wa ntate ho buwa ka tsona di-sick tse kareng bo tsa bo sebete, diphiyo, jwalo jwalo le tswekere.

Ha ke ikutlwa ke se monate mmeleng, nna ke ya berekisa mala, ke inwella mohalakane and-e ke tena ke kgetha moriana ona hobane ke hotse ke baholo ba ka ba ho sebedisa and ba nrutile le hape hore naneng dintho tse molemo tseo ke di kgolang from mohalakane ha se o sebedisa mala feela, mohalakane o wa hlatswa, o etsa le bonnete ba hore o clean-a le maemo a nyoko mona mmeleng.

Clinic e haufi le nna ha ke soka ke utlwa e be ebilane ho buwa ka diteko tsa kankere. Mohlang ke ne ke utlwa ho buwa ka yona ho no ho thwe ha ngwe ka selemo ha o le motho wa mme and e nna ho ipuela nnete, fela ha ke ke di etse diteko.

Lefapha la tsa Bophelo bo Botle le ho ba di etsa le ha ba etsa matsholo ana. Nna ha ke ke ke a bone and ha ke nahane hore matsholo ana a fihlela seo a se reretsweng hobane ha ke soka ke a bona nna motseng moo ke dulang teng ho ba e ke batle ba fihle motseng e menyenyana mme ba re rute, ba re bontshe hore re tlameha ka tsela efeng.